Ukunyuka kwamaxabiso wamafutha kwiimoto kubangela ukuba bachithe iimali ezinintsi kumafutha, oku kunciphisa imali abayisebenzisayo kwezinye izinto. Kwakhona kunokubangela ukuba banciphise ukuhamba ngeemoto okanye bacinge ngezinye iindlela zokuhamba.

Ukuthatha ikhefu kwindawo yokwetha amafutha emotweni yimfuneko kuhambo olude, kodwa kubalulekile ukuba umntu akhethe iindawo ezikhuselekileyo nezikhanyiswe kakuhle, kungenxa yokunyuka kwezenzo ezingekho semthethweni ukuba kufuneke kuqwalaselwe ukhuseleko. Kungcono ukuhamba nomntu okanye ukuxelela umntu ophuma naye ukuze bazi indawo kunye nexesha lokuphumla.

Abakhweli basemngciphekweni kuba bengazi abaqhubi. Ukuqinisekisa ukhuseleko mababhalise iinkcukacha zomqhubi nemoto basebenzise iinkonzo ezisemthethweni baze babelane ngolwazi lokuhamba nabantu abathembeleleyo.

Abantu abaninzi bangaluvuyela uthungelwane lukaloliwe oluhamba ngesantya esiphezulu njengendlela esheshayo nefanelekileyo yokuhamba. Kodwa kukho iinkxalabo ezifana nentlawulo ephezulu, ukufikelela kwiindawo ezikude kunye nokhuseleko.

Ewe, iingxaki ziquka ukungahambi kakuhle kweemoto kunye nokungakhuselekanga kwabakhweli, eyona iphambili kukungakhuseleki kuba abantu basengozini yokuhlaselwa okanye ukuxhatshazwa xa besebenzisa iiteksi.

Umntu ohamba endleleni enxilile ujongene nomngcipheko wokutshayiswa yimoto okanye ukwenzakala ngenxa yokungabonakali kakuhle kwabanye abaqhubi.

Ndisadlula ukuya kwiiholide ngenqwelomoya, kodwa inqwelomoya yalibaziseka iiyure ezimbini. Oku kwenza ndalahlekelwa lixesha lokutshintsha inqwelomoya ebalini elilandelelayo. Kwaye kwabangela ukudinwa nokuphazamiseka kwizicwangciso zam, kwafuneka ndilinde ixesha elide kwaye ndachitha imali engozekileyo yokutya kunye nokuhlala.

Ndiye ndizive ndingenamkhethe kuba kufuneka ndihlawule imali engxamisekileyo ngalo lonke uhambo, nto leyo enokunyusa iindleko zendlela kodwa ndiqonda ukuba iinkonzo kunye nokulungiswa kweendlela kufuna uxhaso. Ngoko ndizamile ukuwusebenzisa lo mthetho ngokuqonda.

IRobben Island yindawo enembali ebalulekileyo eMzantsi Afrika apho uNelson Mandela wathunyelwa khona ejele ngamaxesha obuqu, kukho iindawo ezinintsi ezinomdla zokundwendwela kuquka iindawo zeembali kunye nendawo entle yokujonga ulwandle. Ukutyelela ke le ndawo kufundisa ngobunzima bokulwa inkululeko.

Isithuthuthu siyakhawuleza, sinciphisa ukuxinana kwetrafikhi, sisebenzisa igesi encinci kwaye kulula ukusifumana nokusifaka kwiindawo ezincinci.

Abakhenkethi batsalwa yinkcubeko eyahlukeneyo, ubomi bemihla ngemihla babantu, ukutya kwasekhaya umculo kunye nobubele boluntu lwasezilokishini.

Ukukhwela ibhayisekile kugcina imali, kuphilisa umzimba, kunciphisa uxinzelelo lwezithuthi kwaye kulungele indalo.

Umqhubi kufuneka aqinisekise ukuba imoto isesimweni esihle, ioyile kunye namanzi asezilinganisweni, iitreyi ziwolwe, amavili anomoya owaneleyo kunye nokuba ilayisensi ikuye. Nezixhobo zokukhusela ezifana nejekethi kunye nekiti yokuqala.

Ndiba nexhala ndingakhululeki. Ndoyika ingozi kwaye ndinqwenela uxolo ukuze uhambo luqhubeke ngokukhuselekileyo.

Bonwabela imbali yaseRobben Island ikakhulu kuba yindawo apho uNelson Mandela wavalelwa khona, ibonisa ubunzima kunye noloyiso lwehlabathi lobandululo.